indima okumele idlalwe womama emndenini yabo ukuthi basivikele, banakekele nekhaya futhi bayigcine iphephile.

Umshado uyadingeka kulesi sikhathi samanje. Isizathu sokushada, ngoba kwakwenzeka kaqala kusayisizathu esibalulekile nesidingekayo ngisho kulesi sikhathi samanje.

Umshado usadingeka kulesi sikhathi samanje njengoba kwakwenzeka kuqala. Isizathu esasenza ukuthi abantu beshade kuqala, sisafana nesizathu esenza ukuthi abantu beshade kulesi sikhathi samanje.

Bahlangana emizini thizeni lana okukade okwenziwa khona amasiko okuzungeza ukubeletha, kukhiphwe izipho, kukhiphwe izipheko, kudodiswane nokuthi izinto okumele .

Izingoma zesintu isikhathi esiningi zikhuluma ezizekelayo imihla namalanga. Okuwukuthi bayasiqaphelisa, bayasiqwashisa noma bayasitshena ukuthi asigweme lezo zinto ezithile abasuke becula ngayo.

izingubo zomdabu zibalulekile ngenza isibonelo, uma kunemicimbi yabomdabu noma kugujwa umgubho. Futhi zibaluleke ngokuthi umuntu kufanele ehlale engazikhohlwa ukuthi yena ungubani.

Imigubho yendabuko yamaZulu ayishintshanga kakhulu, kodwa ukuba khona kwethonya lobuchwepheshe kusizile ukuthi ngisho isizukulwane esizayo sizobe siyibona ngoba esikhathini samanje isiyaqoshwa.

Imigubho yendabuko yamaZulu ayishintshanga kakhulu, kodwa ukuba khona kwethonya lobuchwepheshe kusize ekutheni ngisho isizukulwane esizayo sizobe siyazi ngoba esikhathini samanje isiyaqoshwa.

Ishintshile kakhulu, kodwa esikhathini samanje abantu igama abasaliqambi ngento eyenzakalile sebeqamba ngoba igama belizwe kakhulukazi ezinganeni zosaziwayo.

kakhulu ngoba esikhathini sakuqala kwengane igama bekuqanjwa ngento, ngezinto ezenzakalile noma ngamagama obaba mkhulu. Manje abantu sebeqamba ingane ngegama ngoba belizwa lidumile.

ekutheni ey'ndaweni lana ekusahlonishwa khona amasiko esiZulu kunemisibenzi thizeni abakholelwa ukuthi ifanele yenziwe ubulili obuthizeni, obunye ingeke ikwazi ukwenza. Nanokuthi kusakholelwa ekutheni abantu besifazane fanele bahlale ekhaya bengasebenzi abantu besilisa kube yibona abasebenzayo.

Ukudla ngaphandle ngikuvamise ukukuthenga mhlampe kabili ngeviki. Isikhathi esiningi ngikuthenga uma ngizijabulisa uma kuwuMsombuluko kade ngihleli ekhaya, nangoLwesihlanu sengivala isonto emsebenzini.

fundisa ngokubaluleka kwawo, nanokuthi abantu ababelandela amasiko bamaZulu babezihlonipha. Nibheke nezincwadi ezibhalwa ngamasiko namasiko nemikhosi yakwaZulu.

Isiko lami akukho izinto engathi ezasendlini ey'setshenziswa emasikweni kodwa sikhule kuthiwa njengokuthi usofa awuhlali iy'ngane zihlala ecansini, kuhlala abantu abadala kuphela.

Uma mhlampe ngingaxoxa nomuntu osonta enkolelo yamaNazaretha, ngingafisa ukwazi ukuthi siyini isizathu sokuthi bangakudli ukudla okushisayo, uma kuyisuku leSabatha.

Uma ngingaxoxa nomuntu oyiNazaretha, ngingafisa ukwazi ukuthi sithini isizathu sokuthi bazile ukudla okushisayo uma kuyisuku leSabatha.

Kubaluleke ekutheni ubuzwe bethu singabuqedi futhi bazi ukuthi kuqala kwakugqokwani nanokuthi umuntu akuhloniphe ukuthi ungubani, nanokuthi udabukaphi.